Ke tlo reka Jojo tanka, diterekere, metjhini e lemang le ho reka dipeo tse fapaneng mohlala, cabbage meroho, ditapole le poone.

Ke kgona ho rekisetsa mabenkele a maholo, a rekisang dijo, ebe ke fumana phaello.

Eya, ke ya di reka mabenkelenge ke sebedisa tsa nama ya kgoho le nama ya nku.

Ha ho bonolo, empa sekolo se teng moo ba ka ithutang.

Ha se soka ke bona motho a jetseng ka baka la tlhokeho ya metsi.

Ke tla batla motho ya tsebang haholo ka tsa ditjhelete, a tlo re hlalosetsa le metswalle ya ka.

Ka ho ba rekela diaparo tse ba sireletsang le disebediswa tse hlokahalang.

Ke tlo ho yena a etse dipatlisiso ka di-company tse molaong, tse nang le di-course ka bolemi.

Ka ho kenya di-cover tse tshwanang le tsa dikoloi ho sireletsa serapa sa hao.

Bohlokwa ba leeto lena ke hore batswadi ba lo bona hore bana ba bona ba jetse dijalo, ebile ba etsa phaello ka tsona ho imulla batswadi ka tsa ditjhelete.

Ka baka la maemo a tsa bolipi a fetohileng matsatsing ana, poone e sentswe ke sefako, ka hoo, ha ke tlo kgona ho le rekisetsa poone, empa ke tla leka ho kopa thuso ho mmuso.

Ka ho batla ho tseba haholo ka tsa temo, le ho etela dipolasi tsa temo, le ho ho tseba ka menyetla ya temo jwalo ka ho fa batho mosebetsi ba tlo sebetsa le yena polasing moo.

Ka mahe ana a mangatangata ke a rekisetsa mabenkele a maholo ebe ke fana ka ona dibakeng tse bolokileng batho ba hlokang

Ha ho bonolo ho fumana lefatshe bakeng sa temo, ho bapatsa kgwebo ya hao jwalo ka motjha di-investors ha di o tsebe.

O kgona ho kwetlisa pere ya hao ebe o isa di tlhodisanong tsa dipere jwalo ka July handicap.

Ka letlalo la diphoofolo nka etsa diaparo, dieta mekotla le dikobo.

Basebetsi ba mapolasi haba tshwara hantle ba sebetsa dihora tse telele le meputso ya bone e tlase.

Borapolasi haba fumane support a ha polasi ya hae e ka tjha kapa difefo tsena dijalo tsa hae ba sokola ho fumana thuso ho tswa ho mmuso.

Motho aka sebedisa jeme ka ho thwasa borothong le ho etsa dikuku hape a ka e rekisa.

Ba ntse ba etsa tjena hobane meputso ya bone ntse sa patalwe, le hape ba tshwerwe hampe.

Dinawa tsena di etswa ke batho ba rutuweng ho fihlella di kena ka makotikoting, kwana factory-ing.

Ke hlalosetsa batjha hore sonneblom e rekiswa lefatshe ka bophara, hape e fana le ka mosebetsi.

Ho kotula pele ho nako ho ka baka hore poone e bole. Ho ka baka hore rapolasi a lahlehelwe ebe le basebetsi ba lahlehelwa ke mosebetsi.

Rapolasi ha pula e sane, e baka mathata ho dijalo tsa hae le climate change e baka mathata e be dijo kapa nama e ba turu.

Ha ke na tsebo ho hang ka batho ba ne ba jala kgale ke hlahetse di nakong tsa hona jwale.

Rapolasi o tla boloka metsi ka tsela ya ho sebedisa di-jojo, tanka le di-borehole.

Ha ke na tsebo hohang ka di-insurance tsa dijalo hobane ke holetse toropong.

Batho ba bangata ha ba tsebe ho jala metsi a haella eka baka le moferefere setjhabeng.

Ke reka dikgomo polasing ebe di hlabuwa hone moo le basebetsi ba polasi.

Mabenkele a etsa ditlhophiso le borapolasi ebe ba di beha moo ho phodileng teng.

Moroho ke o tshela ditapole le romo le peperi le letswai hore o tlo tsebe ho jeha ha monate.

Hlokomela dijalo tsa lona jwang hore di dule di bolokehile, di sa bole.

Ke kopa o lokise fence ya hao hobane dikgomo di ya kena, le batho ba kena ba a utswa.

Ba bang ba tla ya ka December, ba bang ba tla ya January, ba bang ba tla ka February ho ya ka dinako tse fapa fapaneng.

Ke qala ka terekere ebe ke etsetsa le ka metjhini e lemang hore kgwebo ena e tsamaye hantle.

Nna ha se na tsebo ya setho, ka baka la hore ha sa yona.

Nna ha ne ke le rapolasi, ne ke tla thabela motjhini ona hobane o no tlo etsa mosebetsi o be bobebe le hore ke se ke ka sokola.

Kopanong ena letsetsa buisana le borapolasi ba bang hore re qekise mmuso hore o etse ntho e ba ileng ba tla etsa.

Mme mane polasing, ke bone senyeho, e leng hore bophelong ba ka kaofela, ha se soka, ke e bona jwang.

Ke tla tlohella ho dula mona toropong tsebe ke lo dula polasing hore ke hlokomele dikgomo tsena tse ntate wa ka a ntshitseng tsona.

Ke ka boloka tjhelete hore ke kgone ho qala kgwebo ena ya ho etsa veini mane .